wa swiambalo swa ndhavuko hileswaku u hi endla hi titwa hi ri eka ndhavuko wa hina hi hlonipha swi endla hi titwa hi seketela ni ku rhandza.

Ndzi tsakela ndlela ya khale ya maambalele hikuva a yi xiximeka vana va ambala swiambalo a yi ximekaka leswi leheke leswi kombisaka nhlonipho eka vanhu lava kuleke leswi hambaneke swinene ni leswi hi swi vonaka eminkarhini ya sweswi.

Vanhu lava tekaneke wa xinuna wa xisati wa xinuna u ambala tinjhovo ni ni swiambalo swa swa xintu wa xisati va ambala swibelana ni minceka ni vuhlalu.

Tiva xiambalo lexi nga ni ti-colour to hambanahambana ta xitshopana ni tin'wana to tala leti kombisaka e rixaka ra hina naswona a ku ta va xilo lexi leheke nyana xi na ni minceka ku katsa ni xibelana leswi kombisake e e e ndhavuko ya Xitsonga.

Ndzi vona vanhu va nga ha swi tekeli enhlokweni enkarhini wa sweswi hikuva na hambi eswitolo wa swi vona leswaku a swa ha xaviwi vanhu se va fambisana ni fashion ya sweswi.

leswi tolovelekeke eka vaxisati eka ndhavuko ya Xitsonga i swibelana lexi nga ni vuhlalu byo hambanahambana byo saseka.

Swiambalo swi cince hi ku va swi komisiwa swi kombise e swirhangiselo swa le ndzeni leswi khale a swi nga ri kona hinkwaswo sweswo sweswi swi cince hi ndlela yo biha swinene.

A ndzi ta katsa e ma-colour yo hambanahambana lama khomisaka e rixaka ra Xitsonga ni ku faka e vuhlalu byo hambanahambana lebyi hlohlotelaka e Xitsonga ni ku endla leswaku ri leha ku hambana ni swa manguva lawa swo koma.

Enkarhini wa sweswi vanhu ndhavuko a va wu tekeli enhlokweni a va ha ambali swilo swa ndhavuko va ambala ti-fashion leyi yi nga nghena enkarhini wa sweswi swa ndhavuko swo fana se swi hundzele hi nkarhi eka vo tala.

Tanihi vantshwa swi fanerile leswaku u ambala swiambalo swa ndhavuko hikuva loko u ambala swiambalo swa ndhavuko u ta titwa u xiximeka ngopfu evanhwini na swo u ta titwa u seketele e rixaka ra wena ni ku tibuma hi rixaka ra wena ra Xitsonga.

Ina hikuva vavasati va tirhisiwa ngopfu ku tlula vavanuna loko va pfuka nimpundzu va kukulisiwa switarati va fanele va sweka va fanele va hlantswa mintirho hinkwayo va nyikiwa yona endyangwini kambe vavanuna vona a va tirhi nchumu.

E vutivi mayelana ni rixaka na vutsongo ri nga ri hundzuriseriwa hi ndlela leyinene ka rixaka leri taka hi ku byela e rixaka leritsongo hi ndhavuko wa hina ni leswaku yi ri sukela kwini ndhavuko wa hina hi ri hlamusela hi vuenti hi ndhavuko wa hina.

byi endlile leswaku swilo swa ndhavuko hi nga swi landzeleli ngopfu kambe hi fanele hi rhangisa Vukreste emahlweni ni na Yesu ku nga ri ku rhangisa e ndhavuko evuton'wini.

Mitirho ya ya vavasati endyangwini i ku sweka ku rima ku hlantswa ni ku kukula a xitarata eminkarhini ya sweswi a ya ha tirhi hikuva vavasati se vo fana ni vavanuna.

Onge va sweswi a va ha swi endli sweswo na vona se va tolovele swilo swa manguva lawa vakokwana va sweswi se kota ni ku tirhisa ti selufoni ni ku nghena ka ma WhatsApp-u sweswo swi kombisa swona leswaku rixaka kumbe ndhavuko wa hina se wu salele endzhaku.

A ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva Xitsonga xa ndzi tsakisa swinene mavulavulelo ya kona ma endla ndzi tibuma swinene hi Vatsonga ni ni vutomi bya vona lebyi va byi hanyaka bya ndzi tsakisa va ni rirhandzu swinene.

Ehleketa leswaku hikwalaho ka leswi vo vo tala emadorobeni ku tale Mazulu loko va fika kwale na va vona onge va ta hlekuriwa hikwalaho ka leswi va nga Matsonga va ti tekela a hansi hikuva i Vatsonga so va hetelela va vulavula swizulu hikwalaho ko chava ku hlekiwa kumbe ku vulavula Xitsonga exikarhi ka vanhu lava nga xi vulavuriki.

Ndzi vona ku nga swi nga lulamanga hikuva ma language hinkwawo ma hlupha a hi Xitsonga ntsena xi hluphaka Xisotho ku Xindebele Xitswana hinkwaswo ka swona swa hlupha ni ku katsa ni xilungu.

A ndzi ta byela vantshwa leswaku laha va humaka koho va fanele va ri vulavule ririmi ra vona ku nga vi loko se va fika tiyunivhesiti va cinci ririmi ra vona hikwalaho ka vanghana kumbe ku chava ku hlekuriwa Xitsonga i ririmi leri va faneleke va tibuma ha rona ni laha va humaka kona.

Ahee munghana ndzi lomba a timpahla ta ndhavuko wa wena wa xiVenda ndzi za ndzi lava ku ambala ndhavuko wa wena ndzi lava ku vona leswaku vanhu va ta ndzi khomisa ku yini loko ndzi ambale e e ndhavuko lowu kalaka wu nga ri wa mina. Ndzi lava ku vona ndlela leyi va nga ta va nga ta ndzi amukela hi yona kumbe va ta ndzi xenga kumbe va ndzi byela marito yo vava ndzi lava ku vona leswaku xana vanhu va ha na wona nhlonipho wa ndhavuko kumbe ni ambala yini ndzi lava ku vona ku va ta ni khomisa ku yini hikwalaho ka leswi lembe leri ndzi nga ambalangiki e ndhavuko wa mina wa Xitsonga.

Eka nkhuvo lowu vavasati va fanele va va lava ambalaka swibelana naswona swi fakiwe evuhlalu ni masapati va tlhela va hoxa ni duku enhlokweni. Vavanuna va fanele va ambala tinjhovo va tlhela va ambala mateki ni ni ku tlhela va faka makepisi.

Ndzi vona onge vantshwa enkarhini wa sweswi a va ha na mhaka na xintu kumbe ndhavuko a va ha swi tekeli enhlokweni naswona a va ha swi tlangeli swilo swa mindhavuko hikuva swa kala enkarhini wa sweswi ni hambi hi famba etindleleni u vona muntshwa a ambale xibelana kumbe swilo swa ndhavuko. Sweswo swi endle hi ndlela leyi vakokwana va nga kumbe va mhani wa hina va nga yi dyondzisangiki hi ndhavuko hi mhaka enkarhini wa sweswi vantshwa a va ha swi tekeli enhlokweni swilo swa ndhavuko va tifambiselana ni minkarhi ya fashion leyi nga kona emikarhini ya sweswi.

Ndzi vona swi nga ri swa nkoka kambe ku va loyi hi rhandzaka i ndhavuko ya hina vini hi tikombisa leswaku ha yi tsakela naswona ha tibuma hi yona hi ku yi ambala i swa nkoka ni ku va lweyi hi ambalaka ka mindhavuko ya vanhu van'wana sweswo swi ta kombisa leswaku ndhavuko wa hina a hi wu tekeli enhlokweni naswona a hi wu hloniphi ni ku wu rhandza kambe hi lava ku tiendla onge hi rhandza hi seketela ndhavuko wun'wana hi ku ambala swa ndhavuko wa vona so hi swa nkoka ku va lava hi ambalaka e mindhavuko ya hina vini hi hi kombisa leswaku ha yi rhandza naswona hi ta ya emahlweni hi seketela ni ku tlhela hi hi hi rhandza ni ku hi dyondzisa e vana va hina.

Eka ndhawu leyi mina ni tshamaka eka yona swa kala ku vona e vantshwa kumbe vana va mbale swiambalo swa ndhavuko hikuva onge va titwa yi swi nga ha pfuni nchumu va tshamele ku mbala swimbalo swa manguva lawa swo fana ni mateki ya manyunyu na ma-jean ni swin'wana swo tala swa manguva lawa kambe ndzi vona swi nga ri swa nkoka kambe hi fanele hi va lava hi rhangisaka ni ndhavuko wa hina hi wu tlangela hi kombisa leswaku ha wu seketela ni ku wu rhandza.

Loko a ha ri nsati loyi a ha ri wa ha ri ntsongo ndzi vona a nga a nga ngheneleli e vukati hikuva a nge se koti ku tshame nkarhi wo leha a rindza kumbe a nga vi na wanuna hikuva na yena wa ha ri ntsongo wa ha swi lavi ku va loyi a titsakisaka.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi bihanga ku kala va nga ngheneleli vukati i mavonelo ya vona vini naswona mavonelo ya vona wona a ma bihanga hi leswi vona va ti twisaka xiswona naswona ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga pfumeleli munhu un'wana a va cincisa e mavonelo ya vona kambe le a va endli leswi va vonaka swi ta va tisela ntsako evuton'wini bya vona ku ya emahlweni.

A ndzi ta swi endla hikuva sweswo a swi ta kombisa leswaku ndzi ni malwandla naswona a ndzi ta endla leswaku munghana wa mina a va loyi a tsakeke naswona a ta ya emahlweni a va lweyi a ni tshembaka naswona a ta ndzi rhandza naswona vunghana bya mina na yena a byi ta ya emahlweni byi va lebyi kulaka no ku tshama hi ri swin'we.

Vuhlalu lebyi ambariwaka eka nkhuvo byi hambanile lebyi byi fakiwaka hi tin'anga hikuva tin'anga ti ta byi khongelela kumbe ti swi faka faki e swilo swa vona swa mimirhi se byi endle leswaku vuhlalu bya vona se byi va na madimoni kumbe ti-powers to karhi so ku hambana ni sweswo vuhlalu lebyi tirhisiwaka mucato ni mindhavuko i bya nkoka swinene hikuva a byi fakiwi nchumu kambe vuhlalu lebyi ngo xaviwa lebyi endleriweke ku va byi tirhiseriwa eka nkhuvo hayi ku va leswaku byi tirhiseriwa e vudimoni kumbe etin'angeni.

Ndzi nga n'wi leswaku swi ndzi tekele nkarhi wo tala ku va ndzi rhunga evuhlalu bya le nkolweni hikuva swi lava e nkarhi naswona swi lava u hlanganise e ti-colour leti fambisana leswaku xilo xa wena xi ta va lexi sasekaka so ni nga mu hlamusela leswaku swi lava u va u nga jahanga u naswona u nga hatliseli ku heta hikuva u nga va loyi u endlaka e mistake u yi hlanganisile evuhlalu swi nga ha fambi hi ndlela leyinene.

Ndzi nga n'wi byela leswaku i xibelana a xi karhati kambe wo tlangisa e masenge ya wena so u ta vona xibelana xi ti tshukatshukela xona.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele va ambala tinjhovo mabutsu ni swikipa leswi swa swa brown.

Eka ndhavuko wa Vatsongo vavasati va fanele va ambala swiambalo swo fana ni swibelana leswi nga ni vuhlalu.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i Chenaiza hikuva u rhandza ndhavuko ya hina ya Vutsonga a nga yi kule leswaku a ya nyanyula e vanhu u nyanyula hina kwalaya kaya laha lava Vatsonga naswona u endla leswaku tinqambi tin'wani ta le kule ti swi kota ku ta na tona hi ti vona ekusuhi hikwalaho ka yena so i nqambi ya nkoka swinene leyi endlaka leswaku Vatsonga va ti buma hi yena naswona u endla leswaku Vatsonga va n'wi rhandza swinene hikuva u endla tinqambi to tala ti kota ku fika ni hale makaya kumbe matikoxikaya so sweswo swi .

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hikuva vuyimbeleri bya Xitsonga bya nyanyula swinene naswona byi ni cinelo wa vona wa tsakisa swinene u nga endla na wena u suka u yima u va u laveka eku tinyanyula na vona so mincino wa Vatsonga tinghoma ta kona i tingoma to tsakisa swinene.

Nkoka wa bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga i ncinelo wa kona hikuva ku ciniwa e makhwaya xibelana ni ni swin'wana swo tala naswona e cinelo wolowo i ncino wo tlangisa masenge wu endla leswaku vo tala va wu tsakela naswona va cina swinene.

Ncino lowu ndzi wu rhandzaka wa Vatsonga i ncino wa makhwaya hikuva i ncino lowu karhataka swinene kambe loko u ti yimisele ku va lowu u wu dyondzaka u yingisela loko va ku byela leswaku u endla yini u nga va lowu kotaka hi xihatla ncino wa makhwaya wu tsakisa swinene wu endla vanyanyuri loko va wu languta va vona lowu swinene naswona va ku tsakela naswona van'wana va nga ha ta ne le xitejini va ta va ta ku joyina naswona sweswo swi nga ku nyika matimba swinene naswona swi nga swi kombisa i rirhandzu ni nseketelo va nga na wona eka ncino wa makhwaya se sweswo swi nga tisa e ntsako na wena tanihi ncino wa makhwaya.